Abahlinzeki bomshwalense bangasingatha iziphakamiso zokungaqiniseki ngokuhlinzeka ngezinketha zokuzisiza kwamakhasimende ngolwazi lwenqubomgomo yokufinyelela kwedijithali, ukubhalisa izimangalo, wenze izinkokhelo nokunye, ukuthola umphetho wezobuchwepheshe, amamajini engozini, ukuhlela isimo nokuhlukahluka.

Yebo, abantu abangakwazi ukuthenga i-airtime nedatha ngezinhlelo zabo zasebhenki bangase balingeke ukuba benze kanjalo ngisho noma bengenaso isidingo esisheshayo, ngenxa yokunethezeka nokufinyelela kalula. Izinhlelo zokusebenza zasebhange zinikeza inkundla engenamthungo netholakala kalula yokuthenga i-airtime kanye nedatha okwenza kube ukuthenga okungalindelekile. Ukunethezeka kokuthenga kanye nokuba khona kwenketho ngaphakathi kwendawo ejwayelekile kungadala umuzwa wokuthenga okunezindleko eziphansi noma ukungabophezeli okuholela ekuziphatheni okungalindelekile.